Mo setsong sa mo-Tswana, basadi ba apara mesese e mebala-bala le dibaga tsa dipheta mme banna ba apara diphuthelwana le dilwana tsa dipheta mo ditiragalong tse di kgethegileng. Fa nako e ntse e tsamaya batho ba simolotse go diaparo tsa setso le tsa gompieno, ka tsela e setso se ne sa tshela fa se ntse se le mosola mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Ee, moaparo wa setso o ka aparwa kwa ditiragalong tse di tumileng jaaka di-conference go bontsha gore o tlotla setso sa gago mme go ka dira gore o nne le maikutlo a a nonofileng a a siameng. Batho ba le bantsi gape ba rata go tlhakanya diaparo tsa setso le tsa segompieno go lebega e le baporofešenale fa ba ntse ba keteka bošwa jwa bone.

Ke akanya gore moaparo wa setso wa ba-Tswana wa basadi o o nang le di-pattern-e tse di mebala-bala le dibaga tsa dipheta o montle thata. Ke o rata ka gonne wa phatsima ebile o tletse ngwao ebile o supa boikgantsho ka bošwa jwa mo-Tswana.

Ga ke akanya gore diaparo tsa basadi tsa setso di rotloetsa bana ka tlhamalalo go apara diaparo tse di khutshwane gompieno. Diaparo tsa setso di ne di direlwa ditiragalo tse di rileng tsa setso mme di na le bokao mo meletlong. Gompieno se bana ba se aparang se thata ke fashion-e le ditlwaelo tsa segompieno go na le moaparo wa setso.

Fashion-e, diaparo le di bontsha setso sa motho ka gonne di bontsha dingwao, ditumelo le mekgwa ya botshelo ka sekai mebala e e rileng di-pattern-e kgotsa dipheta di ka emela lelapa, setšhaba kgotsa ditiragalo tse di kgethegileng, gape di ema tebego ka go bontsha boitshupo, dikgogomoso le go tlotla dingwao tsa setso.

Mo dinakong di le dintsi tsa ba-Tswana, morago ga lenyalo mosadi a ka nna a apara diaparo tsa setso tsa basadi ba ba nyetsweng tse di ka akaretsang mesese e e kgethegileng, tsa tlhogo le a a nang le dipheta. Moaparo o o supa fa a nyetswe ebile a tlotliwa mo setšhabeng gape e latela dingwao tsa setso mme e tshwaya seabe sa gagwe se sešwa mo lelapeng.